Mo nakong ya segompieno ke dirisa data ya Telkom-o, e tsaya sebaka tota gore ke-ke e dirise le internet-e ya teng e botoka.

Tlhwatlhwa ya data e ke e rekileng e e mo kgweding e e fetileng, ke data ya Telkom-o. Fa motho a batla go reka data ya Telkom-o, o tlamehile a reke, a dirisa banka kapa a reke airtime a berekise mogala nokeng wa gagwe, a lokele airtime a kgatlhe-kgatlane le di-operation-e tsa di-data, a ka fumana data e e leng tlase-tlase e e ka nnang go fitlha kgwedi e fela.

Go lebeletswe gore fa go tsenngwa mafaratlhatlha a five G, lebelo la go dirisa mafaratlhatlha ka mogala o seatleng le ka, o ka se oketsega thata. Lebelo la go dirisa mafaratlhatlha ka mogala seatleng le ka, le ka oketsega thata ka gonne five G e fetola matshelo a batho ba bantsi, ka gonne batho ba bantsi ba kgona go kry-a botlhokwa ba inthanete le go batlisisana le inthanete mo roba, ka gonne thekenoloji e mo gotlhe.

Nka mo thusa go kenya data mo mogala thekeng wa gagwe, kapa ka mmontsha gore data o e kenya jang mo mogaleng noka wa gagwe, mogala thekeng wa gagwe.

Fa data ya me e ka fela, nka 'ira gore ke reke airtime kapa data ka banka, gore data ya ka e nne sebaka. Nka netefatsa gore ke reka data e e ntekanetseng kgwedi e yotlhe.

Fa data ya me e fedile, ke reka data ka banka, ke berekisa mogala wa letheka kapa ke reka airtime, ke reka data ka airtime. Mokgwa o ko go ratang ke fa ke reka data e e tla nnang go fitlha kgwedi e fela, gore ke sa nna ntse ke reka airtime, ke reka le data. Kgwedi e e sa le mahareng, gore ke sa a le dikoloto.

nka thusa tsala ya me ka go mo hotspot-a gore a kgone go romela email kapa nka mo thusa ka ho mong transfer-ela thata gore a kgone go romelela email

E re ka , e re ka go na le tlhokego e e ntseng e oketsega ya data ya mogala, dithulaganyo tse di tlwaelegileng tsa data ya mogala di ka , di ka sekwa-sekwa gape. O akanya gore dithulaganyo tsa data tsa mogala o setlegileng di tla fetoga jang mo isagong, a go tla nna go ntse go na le dithulaganyo tsa data tse di lekanyeditsweng, kgotsa a dithulaganyo tse di se nang melelwane, tse di sa lekanyediwang, di tla nna selomodiro, o akanya gore diphetogo mo ditlhatlhweng tsa data ya mogala di tla ama jang badirisi.